Bendiya kukuvuyela ukujonga izityalo kunokunyamekela izilwanyana. Izityalo ziyindalo entle ukukhuliswa nokukhula. Ndiza kuziseza, ndizityise izondlo xa kufuneka. Ndiyakonwabela ukubukela izityalo zikhula kwaye ekugqibeleni ndivune.

Umfuyi unokukhusela imfuyo yakhe kumakhalane ngokusebenzisa imichiza ebulala amakhalane, ngokuphumeza amanyathelo okuthintela nokuqinisekisa ucoceko olufanelekileyo nogutyulo. Ukugcina ingca emfitshane ikwayenye indlela yokuthintela amakhalane njengoko oku kunciphisa indawo yokuhlala yamakhalane. Kwaye nje ukubeka iliso elibukali kwimfuyo yakho kwaye ujonge kuyo nayiphi na indawo enokuthi ichaphazeleke.

Ukudluliselwa kwepholeni ngokungcono kuluncedo ngokuthe gqo kwizityalo ngokuzivumela ukuba zivelise kwaye zivelise imbewu neziqhamo ezisebenzayo. Isiqhamo kunye nembewu eveliswa ngokuphumelela kwe-pollination nayo inokuba nkulu ifane ngobukhulu kwaye ibe kumgangatho ophezulu. Ukuxhasa ke abemi be-pollination kunegalelo ngokuthe ngqo kukhuseleko lokutya kunye nempilo yabantu kwihlabathi liphela.

Ndandiza kumxelela ukuba akukho mfuneko yokuba kugcinwe ibhokhwe endlini. Iyingozi kuba iyakhaba, iyakhwela kwaye ifuna ukuba phandle. Iibhokhwe zidalelwe ukuba zitye kwaye zibaleke phandle, kwaye unciphisa inkululeko yeebhokhwe. Ndingamqinisekisa ukuba xa eziva efuna umntu anokuthetha naye, ndilapha ngenxa yakhe. Isilwanyana sebhokhwe kufuneka sihlale phandle.

Ndabona amadyungu-dyungu nezilonda emlonyeni nasezinyaweni ezikhokelela ekubeni zibe ziziqhwala, mathidala nokushukuma yaye kunzima nokutya. Kwakhona ndiphawula ukuvuza nokuqhwaba imilebe nokungabi namdla wokutya ngokubanzi. Kwakho ndiye ndaqaphela ukonyuka okuncinci kubushushu bomzimba wesilwanyana nto leyo eyayixhalabisa.

Ngelixa izixhobo zokuthintela kunye nokunyanga izifo zemfuyo zikhona, ukufikelela kunye nokufumaneka kwahluka kakhulu ngakumbi kwiifama ezincinci kunye nakumazwe asakhasayo. Ngelixa izitofu zokugonya kunye nonyango zinokusebenza imingeni, ibandakanya iindleko, izikhewu zolwazi kunye nokuqinisekisa iziseko zoncedo ezaneleyo zokugcina nokusasaza.

Andicingi ukuba amafama afuyayo afumana inkxaso eyaneleyo. Iinzame zokuxhasa ngakumbi uphuhliso lwamafama kufuneka zigxininise ekomelezeni iinkonzo zokwandisa, ukukhuthaza ukufikelela kwimali kunye nokubonelela ngenkxaso yobugcisa kwimisebenzi ezinzileyo. Kubandakanywa impilo yezilwanyana kunye nentlalontle kunye nokufikelela kwimarike.

Izityalo ezityiwayo zasendle zibonelela ngeengenelo ezininzi kubahlali basedolophini. Kubandakanywa ukufikelela kokutya okwandisiweyo, iindleko eziphantsi, kunye nokuphila kakuhle. Zinokuba ngumthombo wesondlo ngakumbi kubantu abasesichengeni, kwaye zifaka isandla kwiintlobo ezahlukeneyo zokutya kunye nencasa.

UMzantsi Afrika uzama ukomeleza inkqubo-sikhokelo yawo esemthethweni yecandelo lwezolimo lwasemanzini nelokuloba ngeenzame eziqhubekayo zokuqubhisana nemingeni efana nokuloba ngokungekho mthethweni kunye nokungabikho kwenkxaso kwimveliso yasemanzini ekhasayo. Abanye bathi ifuna uphuhliso olongezelekileyo ukuze kujongwe ngokusebenzayo iimfuno zecandelo kunye nokulwa imisebenzi engekho mthethweni.

Ndiya kubacebisa ukuba basebenzise iintlobo zombona okwaziyo ukumelana nembalela. Baziqhelise ukogquma kwaye basebenzise iindlela zokulinywa kokugquma kunye neendlela ezixubileyo zokutyala izityalo. Ndicebisa ukunkcenkceshela ngamathontsi okanye ukuvunwa kwamanzi emvula kwaye kufuneka bajonge iindlela zokulumkisa kwangethuba. Ngapha koko ndingabafundisa ngokubaluleka kwempilo yomhlaba.

Ndiyavuya xa nifuna ukundinceda ngokuhoya iinkukhu. Ukusebenza neenkukhu kunokubandakanya umngcipheko wokonzakala ngenxa yokulunywa, ukukhatywa kunye nokuwa. Ukusebenza kunye neenkukhu kwandisa ingozi yezifo ezisasazwa yinkukhu ngokukodwa isalimonela. Ngoko ke nceda ulumke ngakumbi.